Ewe, zikhona. Ndiqhele ukuba ndihlale nosapho lwam sisose inyama, sibe neziselo ezibandayo. Simeme abanye abantu ekuhlaleni abancinci ukuze sonwabe sonke, kube mnandi sidlale nomculo. Kodwa ngamanye amaxesha siyahamba or siye.

Ewe, ndinganawo umdla kuba igalufa ayingomdlalo endiwudlala qho. Ngoku kungandenza ndizive njengomntu ophezulu xa ngaba ndihamba ndiyowudlala kuba ndiqhele ukuwubona ethivini udlalwa ngabantu abaphezulu. Ndingaya ndiyowudlala and ndibona ngathi ndingonwaba.

UMzantsi Afrika wayidlala kakhulu indima yabonisa ukuba iAfrika nayo iyonke inawo amandla wokuthi ingakwazi ukubamba umcimbi onjengeWorld Cup, iWorld Cup. Ngoko ndicinga uba okungcono uba uMzantsi Afrika wakwazi kakhulu ukuze bazobona ukuba wonke umntu eMzantsi Afrika wamkelekile njengeRainbow Nation. Hayi uba lilizwe labantu abamnyama nabamhlophe kuphela.

Ewe, kungaba yingenelo kakhulu kuba abantu abakhulileyo abanalo ixesha lokuzivocavoca. Ngoko ke kungaba lithuba labo lokuthi bazivocavoce ngendlela ezoba mnandi, ngendlela ezoba chaza ngokuthi benze into abangayiqhelanga okanye abangazange bafumana ithuba lokuyenza besebancinci.

Ewe, ndake ndayithatha inxaxheba ekunyukeni intaba nokubukela iintaka . Zizo ke izinto endiye ndizithande kemna ke. Kule yokonyuka intaba ndandiyenza neetshomi zam zasekholeji. Kwakumnandi kakhulu ngoba umntu wayiziva ngathi uzivocavocile phinde futhi ekwazi efumene ithuba lokuthi axoxe nabalingani nabangani bakhe. Kule yokujonga iintaka, yokubukela iintaka, yona indinika uxolo ngaphakathi.

Okokuqala, ndingamfundisa umntwana ngeendlela ezibalulekileyo, ngendlela ebalekile ngayo ukuthi umzimba wakhe uhlale usesimeni sokuzivocavoca, esimeni sokuqina kuba loo nto leyo izomenza eklasini akwazi ukuba krelekrele. Ndingaqale ndimcacisele ngelo. Ndiphinde ndimcacisele ngokubaluleka kokuthi abe abe nalo ikhono okanye into ayenzayo ezothi imsondenze eentweni azithandayo. Kuba xa efika endlini ayikho azofika ayenze ngaphandle kokubukela ithivi okanye ahlale, ndithetha ngamehlo futhi ingabalulekanga.

Ndikhetha uLionel Messi kuba uyakwazi ubaleka, ubaleka kakhulu. Ezongena endaweni kaSiphiwe Tshabalala kuba uSiphiwe Tshabalala akasakwazi ukubaleka futhi iqembu iKaizer Chiefs .

Yho! Ndingamcacisela uba laa i-skateboard akululanga ukusidlala, ingakumbi xa somdala ngolo hlobo. Kungamphula angathi xa esiwa aphuke ophuke okanye onzakale kabuhlungu. Ngoko ke ndingamthatha ndimse ke ezindaweni apho khona angabukela noba akadlalanga yena.

Umthetho endinokuwongeza kukuba kufuneka iFIFA ithumele abantu ezindaweni ezisemaphandleni kakhulukazi ngamaxesha wePasika okanye weKhrisimesi. Baye bakhangele abadlali abadlala kakhulu abangalifumananga ithuba lokuthi bangade bafikelele ezindlini zeFIFA ukuze nabo bajongwe babone ukuba bakulungele na ukudlalela iFIFA.